Ucimicimi wombane wandiphazamisa kakhulu kuba kaloku bendisebenzela ekhaya ngoku ndixhomekeka kwiWi-Fi. Lwaqhawuka ke unxibelelwano ndikumhlangano obaluleke kakhulu wokuthatha isigqibo ngomsebenzi wam ukuba ndiza kwenza ntoni kwiinyanga ezilandelayo. Loo nto ke yenza ukuba mawumiswe umsebenzi, loo nto , mawumiswe umhlangano. Loo nto yenza ukuba kulibaziseke ixesha lam lokuqala ukwenza umsebenzi.

Into ekufuneka ndiyenzile ndakufumanisa ukuba wonke umntu ungena kule Wi-Fi yam kufuneka nditshintshe iphasiwedi kwaye ndiyenze ibe nzima ukuze kungabi lula nokuyiqikelela. Nabantwana bam kufuneka bangayazi ukuze noba umntu uyababuza bangakwazi ukumxelela. Iza kukhuseleka ngolo hlobo.

Kuyinzuzo kakhulu ukuba neWi-Fi xa nilusapho olunintsi njengalapha kwam. Singamalungu asibhozo osapho ngoko ke ukuthenga iWi-Fi okanye idatha yomntu ngamnye kubiza kakhulu kanti iWi-Fi esinayo i-unlimited, loo nto ithetha ukuba ayipheli. Ndibhatala nje amakhulu amathandathu ngenyanga singene sonke nanini na. Loo nto ke iyinzuzo kakhulu kuthi.

Ndisebenzisa kakhulu ikhasi lonxibelelwano olufumaneka kwimfonomfono yesandla ekuthiwa nguWhatsApp. Ndisebenzisa lona kuba lolona lulula kuba imfonomfono yam yesandla ndisoloko ndiyiphethe, ngoko ke kulula ukuthetha nabantu nanini na apho ndikhoyo. Kulula ukungena kuWhatsApp kwaye nabantwana bam kulula uba bandifumane kuWhatsApp kunokuba kuthe kuzawufuneka ndifowune okanye ndisebenzise olunye.

Xa umntwana ene-smartphone imingenela enoba khona yeyokuba athethe nabantu angabaziyo. Loo nto ke yinto engalungamga kwaye ingamfaka umntana engxakini. Omnye umngeni ngowokuba umntana asoloko efuna ukuba sefowunini angenzi umsebenzi wakhe, asoloko ehleli kwi-intanethi okanye edlala imidlalo yasefowunini. Loo nto ke ingamenza uba aphazamiseke futhi angazihoyi neencwadi zakhe kuba kaloku usoloko edlala ngefowuni kuba isoloko ineintanethi.

Le meko singayilungisa ngokuba sithi sawuqaphela ezi zinto zenzekayo sibe nomhlangano sithethe ngezi zinto kwaye sivumelane ngokuba ngexesha elithile sizawuyeka ukuba kwiimfonomfono zethu, sizibeke ecaleni sihoyane thina sobabini. Kwaye kufuneka umntu ngamnye aqinisekise ukuba ngeli xesha kuvunyelwane ngalo uyayeka ukuba kwi-social media. Okwesibini, singavumelana ukuba siphume kwi-social media, sizivale mhlawumbi iiakhawunti zethu ze-social media ixesha elithile.

Kulungile ukuba abantwana nabo bafikelele kwiWi-Fi esimahla. Uyawuqonda kaloku uba hayi wonke umntu uyakwazi ukubhatala iWi-Fi. Ngoko ke kuba kule mihla siphila kuyo kufundwa ngeendlela ezinintsi so ukuba neWi-Fi esimahla okanye ukufikelela kuyo kuyanceda ukuze nokuba kukho umsebenzi ekufuneka urisetshiwe wonke umntwana akwazi ufikelelwa kuwo angamiswa yinto yokuba engakwazi ukuzithengela idatha.

Iindaba ezihamba phambili ngoku zezoMphathiswa waMapolisa wakwiphondo lakwaZulu Natal uNjengele Mkhwanazi.

Ndandikwi-mall iTiger Valley kwaye ndandidinga ukunxulumana nefemeli yam. Ukuba kukho iWi-Fi esimahla kwandinceda kakhulu kuba kaloku noba ndikude nekhaya futhi ndingenadatha eyeyam le Wi-Fi isimahla iluncedo kakhulu, ndithi ndingena nje e-mall ibe seyingena nayo. Ngoko ke iluncedo lokuba nokuba uphi na uyakwazi unxibelelana nosapho lwakho.